Wendabuko, ingoma evame ukudlala futhi evelele kakhulu emakhosini yimakoti ngewethu. Le ngoma idlalwa ngesikhathi umakoti engena noma ethula emphakathini wumyeni futhi ivame ukuhambisana nomdanso kanye nokuhlabelela okujabulisayo. Ingoma umakotsi ngewethu umgomo nefanekiso ifanekisela ukwamukelwa. Le ngoma ikhuluma ngokuthi umakotu sengomndeni usencom'ukungen'endaweni entsha futhi usamukelelile ngenhlonipho nothando. Ihlanganisa umphakathi, ivusa imizwa yothando ukujabulisana kanye nokuhlanganyela kwabantu abadala, abasha nomndeni. Umphumela emcimbini ivusa injabulo inikeza isithombe sokubumbana.